Iye, amakhasi weendaba zemidlalo eenkundleni zokuthintana ngiwo aletha iindaba ezitjhisako msinya ukudlula umabonwakude nomrhatjho.

Iye.

Kubanzima ukuhlala ilanga loke ungakaberegisi umaliledinini.

Kwesinye isikhathi kusuke kube ithungelwano endaweni okiyo, suke libebuthaka. Kwesinye isikhathi kusuke kungile into ebizwa ngokobana yi-traffic ku-internet.

Iye, amafilimu abukeka khulu nje ngombana atholakala lula ku-inthanethi.

Ukuzithabisa kungafundisa abantu ukwenza izinto ngendlela ehlukileko, begodu nokulinga izinto ezitjha ngasikhathi. Bangasolo benza into yinye ngokubuyelelweko.

Iye, uqinisile uKhumalo nakunemidlalo emikhulu iinkhamphani zokubheja zenza imali ku-inthanethi ngombana baba banengi abantu ababhejako nakunemidlalo emikhulu. Lokho kuba yindlela abangenisa ngayo imali ngombana abanye abantu babheja ngenzumbulu zemali.

Imirhatjho yemakhaya ilisizo khulu emphakathini ngombana bakhuluma ilimu esilizwako soke isikhathi esinengi. Ilimu, ekulilimu eliberegiswa emphakathini begodu bakhuluma iindaba ezenzakalako emphakathini yethu. Lokho kuyasiza ngombana imirhatjho ephezulu ayikhulumi khulu ngendawo ezenzeka kithi, emiphakathini yethu emakhayeni.

Uyabuza emntwini namtjha lapho azabe azama ukukhonektha khona ukobana bamkhumbuze.

Iye, zikhona iingoma ezingakavumeleki emrhatjhweni nakumabonwakude, khulukhulu lezi ekuziingoma ezinehlamba, iingoma ezithukanako neengoma ezingakhulumi kuhle namkha ezivusa imiguruguru.

Iye, ama-battery wabofunjathwako bamalangana aphela msinya khulu i-battery ngombana sihlala siberegisa khulu isikhathi eside, yingakho liphela msinya. I-battery ungalingezelela okungasenani kabili or kathathu ngelanga. Nakho lokho kuya ngofunjathwako omberegisa kobanyana une-battery elihlala isikhathi esingangani.

Iye, isikhathi esinye kunandisa, isikhathi esinye kukhambisana nesimo namtjhana into ezabe yenzakala ngaleso sikhathi i-film.

Iye, i-Youtube ingakubhadela kodwana lokhu kubanenani abathoma ukubhadela kilo.

Imikhangiso ekhamba phambili hlangana nale ekwethuleni umkhiqizo, mkhangiso wamavidiyo ngombanyana lapho abantu bayabukela babone ngobulula kobanyana into ekhangiswako leyo kungiyo nokobana iyaberega na?

Zona ziyahluka kodwana azihluki khulu ngoba udinga idatha ukuze ukhonekthe nge-Wi-Fi kodwana i-Wi-Fi ukhonektha ngayo ngenomboro thizeni, mhlamunye efowunini yomunye umuntu namtjhana endaweni thizeni. Bese kuthi idatha, idatha umane uvula efowunini yakho idatha ukwazi ukukhonektha ngobulula nobuduze.

Imizuzu ematjhumi amathathu ingakulungela, namtjhana imizuzu ematjhumi amathathu ukuyela ematjhumini asithandathu ngombana amanye amavidiyo made begodu athatha isikhathi. Nabenza isikhathi esifitjhani kufuze ufake ngeenqunto neenqunto ezinengi ukuze ividiyo iphelele.

Awa, akusilula bona abantu balise iinkoloyi zabo ngenca ye-Wi-Fi ekhona iinthuthi zomphakathi.

Ngombanyana bathi amathuba amanengi ase-Gauteng, baseduze nezinto ezinengi.

Umraro kungaba yithungelelwano i-network namtjhana kungenzeka ukuthi uvaliwe namtjhana uphelelwe i-battery.

Iye, kuvamile ukwenzeka lokho ebavumini. Abanye baphila ipilo yamanga ukujabulisa abangani namtjhana ukujabulisa abantu abathenga umvumo wabo kodwana eqadi ipilo abayiphilako ayifani nale abayaphila emavidiyweni.

Ividiyo efanele ukudlula kumabonwakude ividiyo eseqopheleni eliphezulu, eveza yoke into begodu nezwakala kuhle nomkhanyo wakhona kubemkhanyo obonakalako.